Ngaphambi kokufaka isicelo sekhadi letyala kububulumko ukujonga amanqaku akho ekhredithi, uqinisekise ukuba achanekile kwaye uqonde umlinganiselo wetyala lakho kunye nengeniso.

Ezi zizizathu ezithathu ezibangela ukuba abantu bafune ikhredithi. Ukuvula izibonelelo ezixabisekileyo zokuhamba, iimali ezibuyiselwayo, imivuzo kunye nesaphulelo, ukwakha amanqaku ekhredithi.

Kubuhlungu ukwaliwa yibhanki kwisicelo sekhadi letyala. Yenza umntu azive engafanelekanga ngokwaneleyo.

Ukuvula iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika udinga uxwebhu lwakho lwesazisi, ubungqina bedilesi yakho kunye nemali encinci yediphozithi.

Amakhadi idebhithi ayimfuneko kuninzi kuba anika indlela elula nekhuselekileyo yokufikelela kunye nokulawula imali. Abonelela ngenye indlela ekhuselekileyo ekuphatheni isixa esikhulu semali.

Ewe, ukufuna ubungqina bedilesi xa uvula iakhawunti yebhanki luluvo olulungileyo kwibhanki. Yinkqubo eqhelekileyo yokhuseleko kunye nothotyelwa lolawulo, inceda ukuthintela ubuqhophololo kunye nokuthobela ukuchasana nokuthutyeleziswa kweemali.

Ndingaziva ndidimazekile ukuphulukana nekhadi lam lokutsala imali kuba loo nto iza kumisa zonke izicwangciso zam zemali.

Ezinye iiakhawunti zifuna idiphozithi encinci yokuvula. Ngoko uya kufuna ukuba nemali okanye itshekhi ekhoyo ukuqala iakhawunti.

Ukuba ivenkile ayinawo umashini wamakhadi ungaqwalasela iindlela ezininzi ezizezinye. Unokusebenzisa i-app yentlawulo efana neSnapScan okanye iZapper ekuvumela ukuba uskene ikhowudi ye-QR ukwenza intlawulo.

Ukuba ufumanise kukho ukutsalwa kwemali kwiakhawunti yakho ongayaziyo, ngokukhawuleza qhagamshelana nebhanki yakho ukuze uyixelele kwaye ucele ukuguqulwa.

Mna ndizithembile iibhanki. Iibhanki zikhuselekile kunokugcina isixa esikhulu semali kwiwalethi yam kunokuba ndiyigcine kumandlalo wam. Kungenxa yokuba iibhanki zineenkqubo zokhuseleko kunye nobuchwepheshe bokukhusela imali yam kubusela nobuqhophololo.

Tatomkhulu, ukonga imali ebhankeni kunika iingenelo ezininzi ezifana njengokhuseleko lwemali yakho olongezelelekileyo, umnatha wokhuseleko kwiimeko ezingxamisekileyo kunye nethuba lokufumana inzala. Ikwakhuthaza ulawulo olungcono lwemali kwaye inceda ukuphepha amatyala.

Xa uneminyaka elishumi elinesine kufuneka umzali akuncede uvule iakhawunti yebhanki. Ngubani okuncedileyo ukuvula iakhawunti? Loluphi uhlobo lweakhawunti? Ngaba ucacile ngeemfuno eziquka iintlawulo zebhanki kunye nemirhumo? Ngubani okuncedayo ukulawula iakhawunti?